Ga re fitlha mo lefapheng la dipalangwa gantsi go di dipalangwa tse re di sebedisa ga di mo maemong a a siameng gore di ka tsamaya mo ditseleng tsa rona, mme fela 'tsatsi lengwe re ile re a emisiwa ke mapodisi a tsela gore ba check-e gore ba lekole koloi e re tsamayang ka yona or-e sejanaga se re tsamaya ka sona gore se siame. Mme fela a tsotlhe mo lefapheng la gompieno madi ke one a buang puo e tlhaloganyegang ka bonako. Se se ntse o re wa tlhalosa o sa bue gore madinyana a lunch ke a or-e madinyana a tsa ke a ga gona gore le ka kry-a thuso. Mme fela tsa gompieno madi ko pele tse dingwe di tla tla kwa morago gore .

Fa ba dirammogo ba nja ka ditshego ga gona bothata, 'cause mo lefatsheng mona ga ra tlela go iphapantsa le batho. Se re tshwanetseng go se dira ke gore wena wena tshwentse o be phapang mo botshelong jwa gago, gore o kgone go kry-a dilo tsotlhe tseo di nyakang tse o di batlang. O tshwanetse go tsamaya ka lebelo la gago o seke wa ipapantsha le batho ba bangwe, ka gonne re tswa mo malapeng a sa tshwaneng gape ga re lekane re se meno.

Diterena tsa gautrain di sireletsegile gonne di tsamaya ka fa tlase ga lefatshe, mo a gona dijanaga tse ngata tse di sokodisang go feta jalo le jalo. Diterene tseo di tsamaya mo tlase ga lefatshe mo di-tunnel-eng tse e leng gore di dirilwe gore di tsamaye gona.

Mo nakong ya segompieno re na le sepalangwa Rea Vaya e leng bese, bese eo e na le lefapha le leng gore ke la ba batsofe ditulo tsa batsofe. Le na lefapha le e leng gore for batho ba ba dirisang ditulo tsa maotwana tsa go tsamaya ba na le fo ba dulang teng gona mo sepalangweng seo, gore ba seke ba sokodisana le batho ba ba senang bogole bope .

Se re ka se dirang re ka lekola leokwane, ra lekola metsi gore a siame, ra lekola le mabili a teng a mo koloing, ra lekola le mabone gore a tla dira mme mo bosigo ga re ntse re tsamaya.

Mo dinakong tsa gompieno ga re fitlha mo di-toll gate-ing go na le ditsela tse e leng gore di a sebediswa gore re kgone go huparela nako re seke re a senya nako. Jaaka di-etoll-o, etoll mme fela ga o fitlha mo toll gate-ing se tse ntse e bula yona heke eo ka nako eo. Ga o nne o patela o emela madi tšhentšhe . Gona jaanong go botoka thata gonne dikoloi tse tsa dithoto di tsamaya mafelo a otlhe mme gonne di tsamaya di ema ema di gorogise merwalela a batho thari. Mme di-etoll ga di le teng jaana di thusitse ka thata.

Gotlhe mo re tsamayang leokwane ntse le tlhatlhoga kgwedi le kgwedi, mme fela ga o dirisa sepalangwa sa se akaretsang botlhe le sona ntse se siame gona bothata gonne go ya ko lefelong le of yang teng o tla fitlha gona go sena mathata. Le go reka koloi le go ne ntse go sena bothata gonne o tla, ga o o kopana le tsa lookwane o tla go kopana le batho ba e leng gore ba ya mo tseleng o yang ko go yone. Mme ba tla go thusa ka tsa leokwane ga jalo le jalo.

Fa ke tsaya leeto ke dira fela gore mo leetong la ka ke na le mofago o leng wa ka ga ke tlhokego gonne re tsena re ema ngata-ngata, mme fela fa ke na le mofago wa ka ke dumela fela gore tsela ke tla e tsamaya ka boiketlo le monate go fitlha ko ke fitlhang teng ko leetong.